Ukuqinisekisa ukuthi abashayeli bamatekisi bayayithobela imithetho yomgwaqo, uMnyango Wezokuthutha ungasebenzisa izinyathelo ezilandelayo, ukuqeqesha abashayeli. Ukunikeza abashayeli amatekisi izifundo ezisemthethweni zihlanganise umthetho womgwaqo, izingozi zomgwaqo kanye neziphathi okuhle. Ukuhlolwa kwemvume yokushayela. ukuqinisekisa ukuthi abashayeli bamatekisi bahlola izinga lokuqonda kwabo imithetho yomgwaqo kanye nokuhlola izinga lemvume yokushayela, driving licence. Ukuqapha ngokujulile ukubeka isikhumbuzo ezihambiselana nezijeziso ukumisa imikhankaso yokubeka izikhumbuzo ngemithetho yomgwaqo yamatekisi. Ukuqapha amatekisi ngezikhathi ezithile ngohlelo lokuvikela, surveillance, ngisho nokubeka amakhansi ezithongo zokuqapha ukuze kutholakale ukuthi abashayeli bayazithoba yini lezo zinkombisano.

Nazi izindlela eziningi ezingathatha yizinkampani zamabhizinisi, ukuqeqesha abashayeli ngokuqinile. Izinkampani zamabhasi kufanele ziqinisekise ukuthi abashayeli babo baqeqeshelwa izinkinga eziphumelelayo ezihambisana yokuzumeka ekushayeleni. Lokhu kuhlanganisa ukuqeqesha ngokuqwashisa ngezimpawu zokukhathala, imikhuba yokushayela ephephile nokuzivocavoca komzimba ukuze kugwenywe ukuphazamiseka ekugxileni. Ukuqeshwa ukuphazamiseka ngokwengqondo. Kubalulekile ukuqesha abashayeli ukuba bazi izimpawu zokuphazamiseka kwengqondo, njengokukhathala nokukhathazeka. Ukubheka uhlelo lokuhlola izinga lokukhathala. Isivivinyo, izinkampani zingase zisebenzise izivivinyo sokuhlola ukukhathala kwabashayeli, njengezivivinyo zokuhlola ukugxila lapho abashayeli baqala ukusebenza kanye nezikhathi zokusebenza. Ukuvimbela ukushayela okweqile. Kubalulekile ukuthi iy'nkampani zamabhasi zivimbela ukushayela okweqile.

Ukuqeda noma ukunciphisa isibalo sabantu abashayela bephuzile, kudinga imizamo eminingi. Ukusuka kumkhankaso wokukhuthaza imikhuba ephephile, ukufundisa abantu ngomthelela wokuphuzisa kuya ekwandiseni imigwebo kubaphula imithetho. Nazi izinyathelo ezingathatha ukuze kuncishiswe izinga lokushayela abaphuzi. Izinkampani zomphakathi uhulumeni kanye nezinkampani zezenotho kumele ziqhube imikhankaso yokuphakamisa izingozi ezihlobene nokuphuzisa, ukuze abantu baqonde kahle umthelela omubi wokuphuzisa ekushayeleni. Ukusebenzisa izibonelo zokuphakamisa kahle njengemiphumela yokwenzakalayo zomgwaqo ezibangelwa ukuphuziswa. Ukuqinisekisa isijeziso. Izinkampani ezithutha abantu zomphakathi kumele zithathe izinyathelo eziqinile uma kudingeka ukuhlanganisa imishwalense. Izijeziso eziyinqaba noma ukuqinisekisa ukuthi umshayeli bephuza atheleleke eceleni kwezindawo zokuhlola.

Nazi ezinye zezizathu ezingaba imbangela yokuthi abantu basahamba bephuzile. Izinga lokuzethemba. Abantu abaphuzile kakhulu bavame ukuzethemba ukuthi bakwazi ukushayela kahle noma bazi kahle ukuthi ukuphuzisa kunomthelela omubi. Lokhu kubonakala kakhulu lapho umuntu engakuboni kahle ukuphazamiseka okudala iphuzo. Ukucindezeleka nokuziqhenya. Abantu abaphuzile kakhulu bangase babe nomuzwa wokuzijabulisa noma ukuzicabangela okwenza kube lula ukubona izingozi njengezinto ezihlekisayo noma ezingavela, ezingaveli. Lokhu kwenza kube nzima ukufinyelela kwezidingo zokuphatha izimo ezifanele. Kuhlanganisa nalokhu lapho abashayeli bephuza bephuze izinto ezizovuza izinkinga.

Nazi izinyathelo ezingathathwa. Ukuqeqesha abashayeli. Abashayeli bamatekisi kumele baqeqeshwe ukuqinisekisa ukuthi bahloniphe imithetho yomgwaqo, bazilolonge ukuphatha izimo ezinzima. Abashayeli kumele bahlolwe njalo ukuze kuqinisekiswe ukuthi baphile kahle, ikakhulukazi noma bephusha isikhathi eside somsebenzi. Izinkampani zamatekisi kumele ziqinisekise ukuthi amatekisi ahlale isesimeni esihle sokusebenza ngokwenza izibuyekezo zokugcina okuvamile. Amatekisi kufanele abe nezinye izinsiza zokuphepha ezifana nezinye izikhumbuzo zomgwaqo. Izinkampani zamatekisi kumele ziqiniseke ukuthi amatekisi ahlola izimiso zomthetho ngokusebenzisa isivivinyo esijwayelekile zomgwaqo.

Uma ngabe kushintshwa into eyodwa mayelana namabhasi ahamba amabanga amade eNingizimu Afrika, ngizoshintsha izinga lokuphepha kwezemvelo kumabhasi, ikakhulukazi ekuthuthukiseni izinhlelo zokuphepha kubagibeli. Ukuqinisekisa ukuphepha okungcono. Izindlela zokuhlola ukuphepha okungemvelo. Amabhasi ahamba amabanga amade kufanele abe nezinhlaka ezilandelwa njalo. Ukuhlola izinyathelo ezinqala zokuphepha ngaphambi kokuhamba kwezinyathelo zabo.